Uboya begusha uyakwazi ukuzenzela iimpahla ngabo kwaye uboya begusha bugcina isikhumba sishushu ngexesha lasebusika. Ngexesha lasehlotyeni sigcina.

Urhulumente angayilwa le ngxaki ngokuqiniseka ukuba uba nephulo lokufundisa ngezolimo ebantwini, ukuze baqonde kakuhle into abayenzayo xa besebenza kwezolimo.

Ujongilanga unezakhamzimba ezinceda ukunqanda isifo ikhensa, isifo sentliziyo kwakunye nesifo ekuthiwa yi-high blood.

Isakhono sokuhlalutya uhlolisiso sinceda ukuchonga umngcipheko, ukwandisa inzuzo kunye nokuqonda izinto emakugxilwe kuzo kwixesha elizayo.

Ukuze inyama ingaboli ngokukhawuleza zintathu izinto endinokuzenza. Okokuqala ukuqinisekisa ukuba isibandisi sikwizinga elibanda kakhulu. Okwesibini ndakuqiniseka ukuba ndiyifaka iziqholo enye inyama. Okwesithathu ndakuqiniseka ukuba ndithengisa ngamaxabiso aphantsi ukuze abantu bathenge ngokukhawuleza, ingaboli inyama.

Imeko esisebenza phantsi kwazo kwiifama yegusha azilandelelani nomthetho wokusebenza wabasebenzi. Okokuqala asilufumani.

Ulimo ngowona mthombo wokutya. Izigidi zabantu kwihlabathi jikelele ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni zixhomekeke kwezolimo ukuze bafumane umvuzo wabo nomsebenzi. Uphuhliso, ezolimo zidlala indima kuphuhliso lwentlalo ngokunciphisa intlupheko, ukuphucula isondlo, nokuxhobisa uluntu.

Imifuno ekhula ebusika izintlandlombini, eminye imifuno ikhula ngaphezulu komhlaba eminye ikhula ngaphantsi komhlaba. Eya ngaphezulu komhlaba ispinatshi, i-kale, ilethasi, ikhaphetshu, ibhrokholi ne-cauliflower. Ekhula ngaphantsi komhlaba, umnqathe, ibhitruthi nee-radishes.

Iingenelo zokuba negadi elolu hlobo ziyancumisa kakhulu. Kwisigqibo endasenzayo ukuba ngemiqgibelo mandithathe ixesha ndifundise abahlali ngokubaluleka kwimifuno, indlela yokupheka le mifuno ukuze bangalahlekelwa zizakhamzimba. Kuyancumisa ebahlalini ukwazi ukuba ikhona into abayifundayo ngaphezulu nje kokuthenga imifuno.

Mntakwethu, isidanga sakho sezolimo singakunceda ngeendlela ezininzi, ungabafundisa amafama angenayo ingqeqesho izakhono othe wafunda ngazo, ube ngumcebisi kwiinkalo zolimo kumafama asakhasayo. Unako ukuba ngumphathi wefama okanye iinkalo ezinxulumeneyo neearhente ezijongene nophando kwezolimo.

Isigqibo sokuthenga kubafuyi basezilalini ndasenza kuba ndonga ixesha nemali, ndifumana inyama enezinga eliphakamileyo, akubikho ukuchaphazeleka kwinkcaza yenyama nokuhamba umgama omde. Inyama ihlaziyekile kwaye iqulethe izinto ezimbalwa zokugcina ukuhlaziyeka kwenyama

Njengomongameli inkxaso endininika yona kweli shishini kukuba ndinihlanganise namanye amafama anokukwazi ukunifundisa ngeengxaki athe ajongana nazo kwixesha elidlulileyo, nifunde ngeendlela zokujongana nemeko yembalela. Ndikhuthaza iindlela zokulima ezixhathisayo kwimbalela, inkxaso yoluntu ngandlela zonke nangokubanzi, intsebenziswano kumafama ancedise ngezimali kweli shishini. Ndinikela ngemali engamawaka angamashumi amahlanu ukuze kuthengwe amatanki kulungiswe nenkqubo yamaqula ukufumana amanzi.

Laa gadi iluncedo ngokuba yindlela elula nekhawulezileyo yokufikelela ekutyeni. Iphucula isondlo, iyinzuzo kwezoqoqosho xa umntu ethe wajongana nokuthengisa. Ikwayinzuzo ukuxhotyiswa koluntu kwezorhwebo nangezempilo.

Imveliso kwezolimo inefuthe lokuvelisa amathuba omsebenzi ngengqesho ngqo apho amafama aye aqeshe abasebenzi basefama kunye nabo basebenza ngemveliso yemfuyo. Kulungiswa imveliso yezolimo kokutya, abaqeshwa bethutyana abaye bancede ngexesha lesivuno, abapakishi, abaqhubi kwezothutho, nabanye abasebenza ngeencwadi ukugcina ucwangco lweshishini.

Iingenelo zokunika amanina kwezolimo kunceda ukwehla kwentlupheko nendlala, kuphucula isondlo, kunika uzinzo kwezolimo. Kuxhotyiswa ngezoqoqosho uluntu kwaye kusinika uluntu olomeleleyo.

Amaphulo karhulumente wokufundisa uluntu ngezolimo nokufuya kuqoqosho loMzantsi Afrika anceda uphuculo lwezakhono kunye nokufumana ulwazi, uthungelwano kunye nokwakha uluntu, uzinzo kunye nobukhosi bendawo, nokujongana neengxaki zehlabathi.

Ukunqaba kwemvula kwenza izityalo zingabi nako ukufumana amanzi kakuhle. Kubakho ukhukuliseko lomhlaba kwande izinambuzane nezifo ezivelayo, kunyuka iindleko zemveliso kwanamaxabiso okutya.

Singathanda ukubona siqeqeshelwa imisebenzi esiyenzayo ukuze iimpazamo zinciphe, ixesha esisebenza ngalo livumelane neemeko ezisisiseko kumgaqo wabasebenzi, imivuzo yethu ibe nomhla oqingqiweyo nyanga nenyanga.

Iidyunivesithi neekholeji zinceda ngemfundo, uphando kunye noqeqesho olusebenzayo, practical training.

Iye yaba yimpazamo eyenzekayo ukuba izikolo zahlukane nezolimo njengezifundo kuba inkqubela iqala kusekutsha. Ibalulekile ingcambu yezi zifundo, yenza imfundo ethe vetshe kwezolimo ibe lula. Kodwa akulahlwa mbeleko ngakufelwa, iphulo ekufuneka sijongene nalo kukudla ngendebe endala ukuze abezayo baqale kusekutsha.

Ukulungiselela, qiniseka ngokuhlamba esi sivuno sepesika, zivule uzinqunqe. Ukomisa, zomise ngelanga okanye ioveni. Sebenzisa imeko yogcino kwindawo epholileyo, eyomileyo nemnyama.